Owona msebenzi unzima phakathi kokuvuna nokutyala kukuvuna kuba emveni koba kususwe umbona kuye kufuneke kususwe namadiza la ombona. Lo msebenzi ke uye uthathe ixesha elininzi.

Ukutyala ujongilanga kwenza kube lula ukuba ioyile ifumaneke ebantwini kuba idingeka kakhulu kwaye ifumaneka ngamaxabiso aphezulu xa ithengwa ezivenkileni. So xa kulinywe ujongilanga loo nto yenza kube lula ukuba ifikeleleke ebantwini, nto leyo eza kwenza umlingane wam weshishini sifumane inzuzo eninzi kuba izawube ithengwa ngabantu abaninzi.

Kuba abantu bakuthi bekonqena ukusebenza, bambalwa kakhulu abantu abaququzelela ukwenza igadi ezizawuxhasa abantu abangathathi ntweni neziza kuphuhlisa indawo abantu abahlala kuzo. Enye into isenokubatyhafisa abantu bakuthi kukungafumaneki kakuhle kwamanzi asenokusetyenziswa ukuze kunkcenkceshelwe ezo zityalo. So ezo zinto ziyabatyhafisa khona ukuze bangaqhubekeki nokulima igadi.

Maninzi kakhulu amazwe athenga iziqhamo zawo apha eMzantsi Afrika kodwa awona mazwe aphambili yiNetherlands, United Kingdom, iJamani, yiFrance neBelgium. Ezona ziqhamo badla ngokuzithenga ke ngamaorenji, iilamuni, ii-grapes, iiapile, iipere neepesika.

Ubungakanani besivuno kunefuthe elihle kwezolimo kuba kuyamkhuthaza lowo ulimayo ukuba uyabona ukuba izinto azilimileyo ziye ziphume. Okwesibini ukuba lo ulimileyo ebeneenjongo zokuthengisa izinto azilimileyo xa zinintsi utsho afumane imali engakumbi okanye imali eninzi.

Esona sityalo esityiwayo endinganomdla wokusityala ngumthi webhanana. Isizathu sokuba ndiwuthande umthi webhanana kukuba okokuqala ndingawuthi qwathu emthini wayo nditye ibhanana ngoxa ndisalinde ukuba imbiza endiyiphekileyo ivuthwe. Okwesibini kuba ndihlala kwindawo enamanzi, umthi webhanana uyancedisa ekufunxeni amanzi. Okwesithathu amaxolo ebhanana ayanceda ekuchumiseni izityalo.

Esona sityalo sityiwayo endinokusityala ngumbona. Xa utyala umbona ungatyala imbewu okanye izithole zawo, izithole ziyakhawuleza ukukhula. Ngaphambi kokutyala izithole ufaka isichumiso esingumgquba emhlabeni. Ukuze zikhule kakuhle kufuneka zimane zinkcenkceshelwa. Xa sele zikhule ngokwaneleyo ziyavunwa.

Izizathu ezibangela kusoloko kukho indingeko yemveliso yomoba kungenxa yemozulu. Kukhe kunganethi ngokwaneleyo ibe umoba udinga kakhulu amanzi ukanti umkhenkce obangela ukubanda kakhulu uyawutshabalalisa umoba. Ukungabikho kwamanzi kwezinye iindawo kuyayichaphazela loo nto imveliso yomoba ukanti namaxabiso axhomileyo ezichumiso ngunobangela.

Ukutyala ujongilanga kuyandinceda njengomfama ndifumane ioyile endingapheka ngayo. Kujongilanga kufumaneka no-Vitamin E. Imbewu kajongilanga ndingayisebenzisa ekondleni imfuyo. Ujongilanga akadingi ukuhoywa kangako ibe angafakwa kwiintlobo ngeentlobo zomhlaba.

Umhlaba ufanele ulungiswe ukuze isivuno sibe semgangathweni, kufuneka kufakwe izichumiso ukuze umhlaba utyebe. Ngaphambi kokuba kutyalwe kufanele kutshekishwe ukuba awuna-asidi eninzi na umhlaba. Enye into enegalelo kwisivuno esisemgangathweni kukunkcenkceshela.

Indawo ekuza kulinywa kuyo kufanele kususwe ukhula kwakunye nengca. Okwesibini ifanele ipetwe indawo ekuza kulinywa, nto leyo enceda ekubeni amanzi angene xa kunkcenkceshelwa. Okwesithathu kufanele kugalelwe umgquba ngaphambi kokuba kutyalwe.

Ukulima amahlathi kuyanceda kakhulu. Ukulima amahlathi kunceda kakhulu ekuphefumleni umoya opholileyo, kwakhona amahlathi ayanceda ekufunxeni amanzi. Ukuba phakathi kwamahlathi kuyakunceda ekuthobeni istresi. Amahlathi aphinde ancede ekufumaneni iinkuni zokubasa.

Ndicinga ukuba uMzantsi Afrika unabo ngokwaneleyo oomatshini bokujika uboya begusha bube buboya bokuthunga impahla. Iwuli ekuthiwa yimerino ifumaneka kakhulu eMzantsi Afrika. EMpuma Koloni, eMiddelburg naseKomani iyafumaneka iwuli.

Ndicinga ukuba isizathu kukuba kubiza imali eninzi ukuhlaziya izakhiwo zemizimveliso nokuthenga oomatshini abatsha. Okwesibini nantoni na edingwa ngabantu iyafumaneka kwimizimveliso yaseChina. Ukanti okwesithathu ingxaki yombane omane ucima eMzantsi Afrika, yenza kuba nzima ukuba kusetyenziswe oomatshini abakhulu.

Iilamuni, amaorenji, iigwava, iigranadila, ispinatshi nelethasi.

Ipesika, imango, umbona, itumato, ithanga, amaqunube, iavokhado.

Ispinatshi, ikhaphetshu, itswele, umnqathe, ilethasi, igaliki, ibhrokholi.

Amaorenji, i-naartjies, iilamuni, iigwava.

Itumato, umbona, amathanga, ityhukhamba, iokra, ibhatata.

Amaqunube, imengo, iipapaya, ilitshi, ibhanana, amafiya.

Ibrokholi, ikhaphetshu, ispinatshi, igaliki, itswele.

Owona mthi ufunwa kakhulu ngowegwava. Isizathu sokuba ufuneke kungenxa yokuba uyancedisa ekufunxeni amanzi kuba sihlala endaweni esoloko imanzi.

Kwindawo endihlala kuyo umhlaba wethu yisanti, umhlaba wethu awuna-asidi kangako ukanti imozulu ipholile.

Abayidingi abantu abakwindawo endikuyo, abantu abanayo imali yokuyithenga, umthetho awundivumeli ukuba ndiyithengise, ayikho semgangathweni.

Ikhala aliwadingi amanzi, imoringa nayo ayiwadingi amanzi, ukanti nebhatata.

Amaorenji, iilamuni, ii-naartjies, iimengo, iibhanana, iavokhado, ipayina, igranadila, amaqunube, ii-grapes, iigwava, amafiya.

Ama-apile, amapere, iipesika, ii-plum, ii-grapes, iilamuni, i-naartjies, amafiya, iikiwi, amaqunube aphume kakuhle eKapa ngenxa yemozulu yakhona epholileyo.

Zikhona izinto ezimbalwa endizaziyo ezibangelwa kukutshintsha kwemozulu. Okokuqala kukuba ukutshintsha kwemozulu kubangelwa ngabantu yaye kunokuchaphazela izinto ezilinyiweyo kwakunye nemfuyo. Amakhasi onxibelelwano ke aye abe namaqela aye abenamacebiso ngendlela yokufuya nendlela yokulima izityalo ezahlukahlukeneyo.